Kuwe Mama Zodwa, ngingathanda ukuthi ngiyabonga futhi ngiyakukhuthaza lokhu okwenzayo njengelungu lomphakathi kukhombisa ukuthi uwumama onobuntu, futhi kubonisa ukuthi izimpilo zabantu zibalulekile kunemali. Siwumphakathi siyakujabulela lokhu okwenzayo ngoba kunciphisa inhlupheko futhi kuqinisekisa ukuthi bonke abantu banokudla noma bengakhoni ukukuthenga.

Ukubuyisela komhlaba akufanele kubathinta labo abathenga umhlaba wabo ngokusemthethweni, ngoba uma balandela yonke imicikilisho nemigomo yokuthenga umhlaba yabo ngokusemthethweni kusho ukuthi benza okufanele.

Inkampani ivikasebenzi ingabhekelelela izidingo ezahlukahlukene zabasebenzi ngokuthi izibuze izisebenzi ukuthi yiziphi izinkinga ezahlukahlukene ababhekana nazo emsebenzini wabo. Okunye futhi engakwenza le nkampani ukubuza abaqashi ukuthi yiziphi izinkinga abasebenzi ababhekana nazo uma besemsebenzini. Okunye futhi engakwenza ukuthi ivakashele emsebenzini izibonele ngokwayo ukuthi yiziphi izinkinga ezahlukahlukene ezibhekana nabasebenzi. Lokhu kungalekelela ukuthi ikhiqize imikhiqizo ebhekelela zonke izinkinga ezahlukahlukene abasebenzi ababhekana nazo.

Ukugcina ukudla ngokubanda noma ngokufakwa emathilini kungalikhuphula iholo labalimi. Kungalikhuphula ngokuthi ukudla kungalandolozeka isikhathi eside okusho ukuthi kungakhona ukuthi kudayiswa isikhathi eside futhi lokhu kungasho nokuthi kungakhona ukudayiswa ezindaweni ezikude.

Ukupakisha okusekelwe ephepheni kungadizayinelwa ukusimama okuseqophelweni elifanele ngokuthi idizayini ibhekelele ukuthi yini ezopakishwa ephepheni futhi kuqinisekiswe ukuthi kusetshenziswa iphepha elifanele.

Kuningi uSenzo angakwenza ukuze utamatisi wakhe angamosheki. Okokuqala angawenza ukuthi awugaye ukuze awenze izinongo zokudla. Okwesibili, engakwenza ukuthi awuphele, awadayise njengokudla. Okwesithathu futhi angabuye akwenze ukuthi awufake esiqandisini ukuze uhlale isikhathi eside angamosheki.

Izinto ezisekelwe ephepheni zingaphathwa okanye zimbozwe kangcono, ukuze isebenzisesrke kangcono ngezindlela eziningi. Singabala i-wax coating, ukufaka kwe-biodegradable coating, okanye ukusebenzisa ivanishi phakathi kokunye okuningi.

Ukukhiqiza ukudla okulondolozwe emathinini nangeqhwa, kunemithelela emihle futhi emibi kwezemvelo. Ukukhiqiza ukudla okulondolozwe emathinini kunomthelela omuhle ngokuthi ukudla kuhlala isikhathi eside kungamosheki, lokhu kugwema ukuthi ukudla kungamosheki. Umthelela omubi walokhu ukuthi uma kukhiqizwa amathini, okulondolozwa lo kudla kusetshenziswa amandla amaningi kakhulu, okuholela ekutheni kugcoliseke umoya esiwuphefumulayo. Kanjalo nokukhiqizwa kokudla ngeqhwa kunomthelela omuhle ngokuthi ukudla akusheshi kubole. Kodwa-ke okubi ngalokhu ukuthi amafriji alondoloza lokhu kudla asebenzisa ugesi omningi kakhulu nokuholela ekuthenini umoya esiwuphefumulayo ungcoliseke.

Indaba yetshali likagogo eliyiwuli libaluleke kakhulu kuyena, ngoba leli tshali belikhona kuzo zonke izigaba zempilo kagogo kusukela esaqala emshadweni wakhe, kuze kube yimanje liwuphawu lokubekezela kuze kufike ekugcineni.

Maningi amasu engingawasebenzisa ukuze ngixhumane nezici zephakheji ezilungele imvelo kubathengi. Engingakwenza ukufundisa kwiphakheji mayelana nokuhlengwa kwemvelo. Okunye engingakwenza ukukhombisa abathengi ukuthi lokhu abakuthengayo kwenziwe ngendlela yokuthi kuhlengeke imvelo.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kungasiza ukuthi senza amalungiselelo ngokuthi kungasisiza ukuthi sazi ukuthi umhlabathi wethu unothe kangakanani. Singaphinde futhi sazi ukuthi ithini i-PH yomhlabathi wethu.

Engingakwenza ukuze ngiqikelele ukuthi umhlabathi wami ulungiseke kahle ukuthi ngithathe isampula yomhlabathi wami, ngibheke ukunotha kwawo, ebese uma ungenothile ngokwanele, ngikulungise lokho. Okulandelayo engingakwenza ukuthi ngifake umanyolo ukuze ngikhuphule ukunotha komhlaba wami. Ebese kuthi uma sengitshala ngiqikelele ukuthi umhlabathi wami awomile futhi awukho manzi kakhulu ngesikhathi sokutshala.

Ukulima kungaba nomthelela omuhle futhi omubi emhlabathini. Imithelela emihle ifana nokuthi kuyawuthambisa umhlabathi kwenze lula ukuwusebenzisa kuwo, ikakhulukazi kwezolimo. Kuphinde futhi kulekelela ekutheni kususeke ukhula kalula. Kanti imithelela emibi ukuthi kuyasiphazamisa isakhiwo somhlabathi phecelezi i-soil structure. Kuphinde futhi kuholele ekuthenini umhlabathi uhambiseke kalula okubizwa nge-soil erosion.

Ziningi izinkomba ezibalulekile zempilo yenhlabathi. Singabheka i-PH yomhlabathi sibuye sibheke ukuthi zikhona na izinambuzane okanye izimpethu eziphila emhlabathini. Lokhu okubizwa ngama-egg worms. Singabuye futhi sibheke ne-soil biodiversity lapho esibheka khona u ukwahlukahlukana kwezilwane eziphila emhlabathini. Singaphinde futhi sibheke ne-water holding capacity yomhlabathi.

Kuningi okungenziwa ukuze kugqugquzelwe intsha ukuthi ihlanganyele kwezolimo. Okokuqala kungaba uxhaso lwezemali okwesibili, ukuthi kusetshenziswe ubuchwepheshe kwezolimo okubizwa nge-smart farming. Okunye futhi okungenziwa kunganikezwa intsha, ama-internships ahlanganisela ezolimo.

Umoya udlala indima enkulu ekudluliseni impova phakathi kwezitshalo. Lokhu kwenza ukuze impova isuke kwi-anther iye kwi-stigma yesinye isitshalo. Lokhu kudala ukuthi kwakheke isitshalo.

Umphakathi ungaba nendima ebalulekile ekulekeleleni abalimi abasokolayo. Lokhu ungakwenza ngokuthi kusungulwe isikhwama esizobhekelela izinselelo zabalimi ngezikhathi ezinzima. Kungaphinde futhi kwakhiwe amaqembu azolekelela abalimi ngezikhathi ezinzima.

Izinsiza engingazifuna ukusekela imizamo yami ukuthi ngithole ukuqeqeshwa mayelana nokuvuna ngesandla. Okunye engingakwenza futhi ukuthi ngithole amathulizi azongisiza ukuze ngikwazi ukusebenzisa izandla. Okunye futhi engingakwenza ukuthi ngithole abasebenzi abaqeqeshiwe ngokusebenzisa izandla.

Amasu engingaqhamuka nawo ukuthi ngisebenzise ama-pesticides ngesikhathi esifanele nangokuthi ngiguqule izitshalo engizitshalayo okubizwa nge-crop rotation. Okunye futhi engingakwenza ukuthi ngisebenzise yona imvelo njengokuthi ngifake izinambuzane ezidla ezinye ezidla izinambuzane ezingadingeki.